Hayi, ayikho inqwelomafutha ezisa iinkonzo zezonyango kwindawo endihlala kuyo. Abantu abahlala kule ngingqi yam ngabo abasuka baye kumtholampilo okanye ekliniki.

Amanyathelo endinowathatha kukwazisa ikliniki ekufuphi okokuba ngaba kuthengiswa . Okwesibini, kukusebenzisa inombolomnxeba esimahla edla ngopapashwa kumakhasi ezempilo mayela nabantu abenza izenzo ezilolu hlobo. Okwesithathu, kukwazisa abantu bomthetho, amapolisa, ukuthi kukho umkhuba ololu hlobo.

Ubungoma nokuthwasa noko yinto eyaziwayo phakathi kwethu thina bantu bantsundu. Ndingavuya yaye ndingazama ngazo zonke iindlela okokuba lo mntana afumane uncedo kumntu oligqirha elipheleleyo oza kuthi afake eluqeqeshweni njengegqirha. Angene kuzo zonke izigaba zobugqirha ade abe ligqirha elipheleleyo.

Ngokolwazi endinalo umntu okhubazekileyo uye ahambele isibhedlele sikawonkewonke, public hospital, afike apho abonane nogqirha. Abeke imeko yakhe yokhubazeka, ugqirha amxilonge. Athi ugqirha awufumanisa okokuba ngaba ufanele okokuba afumane isibonelelo sikarhulumente, atyikitye amaphepha athile ukuze awathathe la maphepha aye nawo kwisebe lezoluntu, social development, apho ke aza kwenza khona isicelo ngokwasemthethweni. Afake esi sicelo ze kuthi emva kokuba isicelo sivunyiwe, abe ke ukuluhlu lwabantu abazawufumana isibonelelo sikarhulumente.

Ndicinga ukuba ukuba ngaba urhulumente unokwenza indlela yokokuba zifumaneke kwiikliniki zakhe zonke, noko mhlawumbi kungancedakala kwesi .

Ndiyakholelwa kwizangoma. Izangoma ziyinxenye yobomi bethu bantu bamnyama, izangoma ziyinxenye yamasiko ethu bantu bamnyama. Izangoma ziyangena kwiindawo bangezizo izangoma bengangeni kuzo. Izangoma zinxibelelana nabantu abaleli uthula, izangoma zinxibelelana nezinyanya. Izangoma ngabanyulwa bokukhokhela abantu.

Iziyobisi notywala ayizonto zilungileyo kakhulu. Zenza imeko yomntu ibe maxongo kuba umntu otye iziyobisi notywala akakho zingqondweni kakuhle. Imeko yakhe ke iye ibe maxongo ngakumbi xa lo mntu ephantsi kwetritimenti yoxinzelelo kuba kaloku ingqondo yakhe ayikwazi ukuthatha yonke le nto . Kuloko ke ingeyomeko noko incomekayo nemeko ethandekayo xa ubona umntu ephantsi kwale meko.

Iyeza loluntu elisetyenziswa kakhulu likhala. Ikhala lisebenza ekucoceni igazi, ikhala lisebenza kakhulu ekucoceni nesisu. Ndiyakholelwa kulo kuba xa ikhala ulisebenzisile uye uve okokuba ngaba isisu sakho sikhulekile, yaye emva kokuba ulisebenzisile uva kamnandi esiswini.

Ewe, bayalufumana uncedo kodwa ngokolwazi lwam nangokubonelela kwam, abalufumani ngokwaneleyo. Ndicinga okokokuba kufanele, njalo njalo, rhoqo emva kokokuba bephume ekuncedeni abantu abo basengozini, baye kubantu abaluleka umphefumlo bahlale nabo ukwenzela into yoba ngaba imeko yabo ilunge.

Iinkonzo zomlilo, amaxesha amaninzi azifikeleli ngokukhawuleza ematyotyombeni. Imbangi yoko yeyokokuba amatyotyombe akhiwe ngendlela engekho mthethweni. Kuba nzima ke kwezi nqwelo kuba zinkulu okoba ngaba ziphinyaphinyeze phakathi kwamatyotyombe, zithathe ixesha elide lokujikeleza okanye ukutsala imibhobho yamanzi. Loo nto ibangele okokuba ngaba kungabi lula ukwenza lo msebenzi.

Umkhankaso othe rhoqo kunomathotholo, ukukhutshwa kwamaphetshana ehanjiswa phakathi kwabantu naphakathi koluntu, ukukhutshwa kwamaphetshana kwimitholampilo, iikliniki, ukukhankasa kwiindibano zikawonkewonke, ukukhankakasa koonomathotholo, ukukhankasa koomabonakude, ukuthetha kweenkokheli zopolitiko malunga nalo mcimbi ndicinga okokuba ngaba kunganceda kakhulu.

Umbutho ongukhala ekuthiwa ngu-S A H P R A, SAPRA, nguwo umbutho ojongene namachiza angekho mthethweni anokuthi umntu axele kuwo okanye afake izikhalazo malunga chiza okwehlisa umzimba.

Abantu abangamaxhoba okuxhatshazwa, ukuba banothathwa bucala ibe yimfihlo yonke into abayithethayo, bathenjiswe okokuba ngaba bakhuselekile, ndicinga okokuba noko kungalula ukuthetha kubo bengakhange babe noloyiko.